Mna andikholelwa kwa kukuba umntu aye kwagqirha athathe amayeza asentshona, andikholelwa ke nakwizangoma. Eyona nto mna ndikholelwa kuyo kukuba umntu atye ngokusempilweni ukuze abe nokwazi ukuphepha amaxesha apho funeke aye kwagqirha okanye kwizangoma. Kodwa ke umbuzo umile. Ndiyacinga uba izangoma zinalo uncedo olunazo ngoba ke ezona zizizo ngokwenyani ziyanceda kwizigulo mhlawumbi oogqirha basentshona abangenokwazi ukubona ngoba bona babona ngokwasemoyeni.

Ukubona okanye ukuva umntu esala ukuthatha iyeza eliwa intsholongwane kagawulayo luyahlupha kakhulu, lususa intliziyo esihlalweni inene ngokuba ke kuthetha ukuba lo mntu akanazinjongo zokuphila ubomi obude esilwa nale ntsholongwane. Kangangento okuba ndingamcebisa ndimcenge de abe nokwazi ukuba uyavuma ukulithatha iyeza.

Isigqibo sokokuba ndiphangele njengogqirha esibhedleleni ndingakhetha isibhedlele endisaziyo ukuba sinabo abantu abanesakhono sokusebenza, asikho understaffed, sinoonesi abaneleyo okanye phantse banele, inani noko alilambathi labasebenzi bakhona. Ngoba akumnandanga ukusebenza endaweni apho izakhono okanye i-infrastructure, izixhobo zosebenza, zilambatha khona.

Phambi kokuba ndimkhuthaze okanye ndimbuze ukuba kutheni engafuni ukuzithatha iipilisi ndingathatha amanyathelo okuba abone umxilongingqondo or i-psychologist ukutsho, ukuze ahlolwe yiyo, aye kwiiseshinzi ze-counselling abe nexesha lokuthetha iingxaki zakhe phambi kokuba sithathe indlela yokuba atye iipilisi.

Mna eli yeza lokuba unciphe andiliboni lilicebo elihle ngokuba zininzi ii-cases apho abantu baye basebenzisa iipilisi ezinjalo okanye amayeza anjalo ze kwiiveki okanye kwinyanga nje umntu ageyine, ayithathe yonke oba bunzima, laa weight ibuye, akhuluphale kwakhona. Andiyiboni ingumbono omhle, onokwenza nje kukutya ngokusempilweni, uzilolonge umziba noba iimini zintathu ngeveki.

Tatomkhulu, kuyabonakala ukuba ugqirha kufuneke enze iimvavanyo ezizezinye, enze iimvavanyo ngakumbi ngokuba umzimba wakho awubonisi ukuba le nto unayo inganyangeka ngokuba uze kwagqirha kuphela. Kufuneke ekwenzise iimvavanyo ukuze azoyazi ukuba ukhuselekile kwaye akukho nethuba lentokuba kungavela umhlaza kuwe.

Ndingamcebisa ngokuthi aye ayokwenza uvavanyo lwe-HIV ne-AIDS ngokuba le nto ayibhalwanga ebusweni babantu ukuba banayo okanye abanayo, naye njengamntu obelana nabantu abahlukeneyo isenokwenzeka ukuba uyicholile okanye uyayinikezela kwabanye abantu. Kubaluleke kakhulu ke ukwenza njalo ngoba kungalula ukuba abe nzima. Umntwana angamkhusela njani? So ndingamcebisa ukuba aqinisekise ukuba uyaya ukuyokuvavanywa, enze uvavanyo lwe-HIV and AIDS.

Dadewethu, xa kaloku le ntsholongwane ingabonwa ukuthetha uba izimele, yona ayinyangeki kuphele. Ndiyakucebisa ke ngoku uba uthobele unyango olu, uzithathe ii-ARVs zakho ngoba uyawubona se impilo yakho isihla ngokwezinga. Yenza okulungileyo for impilo yakho not ngendlela oziva ngayo wena.

Mmelwane, lo mntwana khawukhe ucinge ngomsa kwagqirha okanye esibhedlele, abe kuvavanyo phantsi koogqirha noonesi ukuze bakuxelele eyona nto iqhubekayo. Ewe, ndiyayazi ukuba ukholelwa intoba mhlawumbi kungaba kanti uthakathiwe kodwa khawukhangele olunye uluvo oluza koogqirha noonesi ukuze nawe uxole uyazi eyona nto iqhubekayo.

Ndiyacinga olu cwangcisontsapho lufanelekile kulutsha ngoba indlela abakhulelwa ngayo luyamangalisa. Ngoba umntu uye akhulelwe engekho kwisimo sokuba ondle umntwana , ngoba uye eba kanti akaphangeli okanye usesesikolweni, usemncinci. Ndizibonile iintsapho ezininzi zisokola ngentoba umntana osafundayo uselulutsha akhulelwe ze kube yingxaki ukondla umntana ngoba amaxesha amaninzi notata lo womntana uye angabikho, angabinazo neendlela zokuxhasa ukondliwa komntwana lowo.

Molweni bethuna, ndiyathemba niyaphila. Ikhona ke inkqubo nomkhankaso owenziwayo kule nyanga kaNovemba oxhaswe sisibhedlele salapha kwingingqi yethu. Ndifuna ukubhekisela kakhulu kubantu abangotata ngoba indlela esiye sibhaqe ngayo izifo kubo kuye kube kanti sekuleythi, ixesha selidlulile. So siyanicela bantu abangootata nibe nenxaxheba, nibe nenkxaso, nibe nenxaxheba, nidlale indima yenu ekubeni nivavanywe for izifo ngezifo ezakuhlileyo, ukuqalela kwi-prostate cancer ukuya izifo ezifana nezifo zeentliziyo nezinto ezifana needipreshini. Siyanicela sinikhuthaza.

Mamelani ke bafondini, siyayazi mos ukuba izinga lokudlwengulwa kwabantu abangamabhinqa liyenyuka mihla le. Ndifuna ke nazi ukuba awunokwazi uphatha umntu olibhinqa ngendlela engeyiyo okanye umdlongolelise okanye uthi uyamdlwengula ngenxa yendlela anxibe ngayo ngoba into ayinxibayo lilungelo lakhe. Ewe thina bantu bangamadoda siye xa sijonga, iimbono zethu xa sibona umntu obhinqileyo sibe nemivakalelo ethile, kodwa kufuneke ufundile ukuba uqoqoshe indlela ojonga ngayo izinto nofilisha ngayo. Uba uvukelwa ngojonga umntu olibhinqa sujonga kwi-direction yakhe.